Mitlangu a yi koti ku va yi siva vugevenga. Hikuva mitlangu yo tala loko yi ri kona, vayeni vo tala va rhandza ku cina loko se ku ri vusiku. Nakona ku va se ku ri vusiku ngopfu, leswi vangaka leswaku vanhu lava va yaka emitlangwini va kumeka va ri karhi va suka late emitlangwini leyi va va ka va ri eka yona. Leswi endlaka leswaku swigevenga ku ve swi lava ku va swi va tekela swilo swa vona, swi va na nkarhi wa ku va kuma kahle hikuva va va va ri karhi va famba evusikwini. Mintlangu a yi koti ku va yi sivela vugevenga.

Vanhu lavawani ku va va tlanga mitlangu, va nga titwa va ntshunxekile swinene. Swi endla leswaku na vona va va kota ku va va tolovela ku vulavula kumbe ku vitana munhu, swa kota ku va va hungutana tingana leti va nga na tona. Ku va va tlanga mitlangu leyi ya va pfuna swinene, yi endla leswaku va nga ha vi na tingana ngopfu hikuva ku tlanga mitlangu swi endla leswaku va toloveriwa hi vanhu na vona va va va kota ku va va tolovela vanhu. Ku va va tlanga mitlangu ndzi vona swi ri na nkoka, swa endla leswaku tingana ta vona ti va ti ri karhi ti hunguteka hi ku va va hleka no tsaka.

Ku va vanhu va hlangana hi swa mitlangu swi endla leswaku na hina hi dyondza ndhavuko wa vanhu vo karhi loko va ri kona laha ntlangu wu va ka wu ri kona. Hikuva hi kota ku tiva macinelo ya vona kumbe ku loko va tsakile va endlisa ku yini, na ku va va hi komba leswi vona va swi hanyaka kumbe ku va va cina or matsutsumelo ya vona, kumbe ku loko va tsakile vona va kota ngopfu ku endla yini. Ku va mitlangu yi ri kona swa dyondzisa hi ndhavuko wa tindhawu ta le matikweni ma le handle, hikuva vanhu va le handle va tala swinene ku va kona hi timhaka ta mitlangu. Swa pfuna swinene.

Springbok yi va na ku humelela na ku va yi tiyile swinene hi mhaka ya ku va, vanhu lava va tlangaka eka Springbok van'wani va vona i vanhu lava taka va karhi va huma hi le matikweni ma le kule. So swi endla leswaku loko Springbok yi ri karhi yi tlanga yi va yi ri nawu vutivi bya vanhu va le handle hikuva, vanhu va le handle va va va ri karhi van'wani va vona va tlangela yona Springbok. Leswi endlaka leswaku Springbok yi va na vutivi ku sula hi mhaka ku ri yi na vanhu lava va taka hi le handle. Naswona swi endla leswaku Springbok yi nyanya ku tiya hi ku na yona i team-i leyi va ka yi ri kahle eka swa mitlangu.

Mina hi mavonelo ya mina, loko ndzo va ndzi ri karhi ndzi letela xipano lexi ndzi xi tsakelaka ku fana na xipano xa Bafana Bafana xa bolo. Ndzi nga va loko ndzi ri karhi ndzi xiletela ndzi va ndzi langutisile leswaku, lava ndzi nga va paka ku va va howisa tibolo le mahlweni vona va tlangisa ku yini. Nakona va kota ku va va nyikiwa tibolo na hi lava ni va ka ni va vetlekile exikarhi. Nakona lava va nga xikarhi va kota ku va na vona va vonisana na lava va va va va yimerile ndzhaku. Ndzi nga va ndzi ri karhi ndzi langutana na ku xipano xa mina, xi kota ku va xi howisa tibolo hi xiyimo xa le henhla hi ku langusa endzhaku na le xikarhi na le mahlweni.

Tanihi mutlangi wa bolo, mina xivutiso xa mina xo sungula eka yena. A ndzi ta n'wi vutisa leswaku xana loko ndzi ku vekile emahlweni leswaku u ba nomboro ya makume n'we, ku titwa u u ri kahle eka yona?

Ku va mitlangu yi endla leswaku vanhu va hlangana endhawu yin'we, ni vona onge swi nga endla leswaku ku va na ntwanano. Hikuva swa humelela loko hi hlanganile kwalomu ka mitlangu, munhu a lava ku ya tipfuna u kuma leswaku u khomile swilo swa ku tala a ku, ndza ta, sala na swilo leswi ndza vuya ndzi ya eku tipfuneni. Loko a famba loko a vuya a kuma swilo swa yena swi hlayisekile swi endla leswaku a va ni vuxaka na mina hikuva ndzi ta va ndzi n'wi hlayisekini swilo swakwe. Ku va mitlangu ya yi va kona swi endla leswaku ntwanano wu va kona swinene, nakona swa ha a swa ha fani na khale hikuva khale ntwanano a ku ri hava. Sweswi ha kota ku fana na valungu hi ri vantima.

Mbuyelo lowu vantshwa va wu kumaka hi ku va va tlanga bolo ya milenge, i ku va va va na mbuyelo wa ku swa humelela munhu a tlangile bolo eka swi-stadium leswiya hala makaya kambe a vuya a va na mbuyelo wa ku humelela. A tekiwa hi xipano xa Bafana Bafana ku ya tlangela xona, laha a nga ta sungula ku va a hola mali yakwe yo tala swinene hikuva a ri mutlangi wa xipano xa Bafana Bafana. Sweswi bolo ya ha va na ku va munhu a va na ku humelela eka nkarhi wa manguva lawa, mitlangu ya bolo minkarhi leyi ya milenge ya pfuna swinene.